Tindhawu leti talaka khumbeka ngopfu hi hi ndzilo hi nguva ya ximumu i tindhawu leti nga mananga ku fana ni le entangeni wa swiharhi wa Skukuza tindhawu letiya ti tala yi e khumbeka ngopfu hi ku hisa hi hi hi hi ndzilo hi ximumu xivangelo hileswaku ku va ku ri ni mabyanyi yo tala lama omeke ni minsinya yo tala yi va yi omile so loko ku va ni nyana xo karhi xa ndzilo swi endla leswaku ku tshwa xivangelo hileswaku ndhawu yeleyo ku va ku ri ni mabyanyi yo tala ma omeke.

Vadyondzisi va nga yi hlanganisa dyondzo ya ya swakudya eka kharikhulamu ya vona ngopfungopfu lahaya ku nga ni tidyondzo letiya ta LO kumbexana ko eka Agriculture hi laha vadyondzi va nga hlohloteriwaka koho hi ku swi tekela nhlokweni swakudya leswi nga ni rihanyo swibyariwa leswi byariwaka emakaya leswi swi nga laveki nkhathalelo wo tala wa vanhu hi laha vadyondzisi va nga dyondzisaka koho e swichudeni kumbexana vadyondzi ku va va swi tiva na leswaku i yini leswi va faneleke va swi endla leswaku va kota ku va lava va swi tekelaka enhlokweni swakudya swaleswo kumbexana swibyariwa swaleswo.

Me ni vona onge swa antswa leswaku e vadyuhari va yisiwa ekaya ra vadyuhari laha va nga ta kote ku va va khataleriwa kahle kumbe ku hlayisiwa kahle kona xivangelo hileswaku emakaya va hetelela va honisiwa e vadyuhari van'wani va vona va hetelela va khomiwa hi mavabyi van'wani va vona va hetelela va lovile hikwalaho ka ku va va nga khataleriwi hindlela leyi faneleke so loko va yisiwa laha tindhawu leti hlawuriweke kumbexana leti hlawulekeke laha vadyuhari va khataleriwa kona swi veka e rihanyo ra voho eka xiyimo lexinene.

Leyi ni tsundzukaka yoho hi liya ya Integrated Men's Health liya yi pfunaka e vavanuna leswaku va kota eku hanya e nkarhi wo leha yi langutisa e mavabyi yo hambanahambana lawa xinuna va bohekaka ku va va langutana na wo evuton'wini bya vona ni ndlela leyi va nga lwaka ha yo nawo leswaku va kota eku hanya e nkarhi wo leha hikuva lexi nga xi wa hileswaku vavanuna vo tala laha Afrika-Dzonga va hanya e malembe lamatsongo ku ri na vavasati so yi langutisa e swiphiqo leswi endlaka sweswo xikombiso ku tirhisiwa ka swidzidziharisi ku nwa ngopfu byalwa swa ku fana ni sweleswo.

Lexi vangele lexi endlaka leswaku tiambulense ti teka e nkarhi ku fika emitini ya le kule loko hi fonela tiambulense va hi byelaka kumbexana hi tivisiwa leswaku ku ni ku kayivela ka tiambulense so swi endla leswaku swi tika eku kuma ambulance hi nkarhi lowu xiyimo xi tikaka ngopfungopfu ematikoxikaya so ni hleketa leswaku lexi nga pfunaka emhakeni leyi i ku va e mfumo wu wu wu engetela e ti-ambulance leti wu ti nyikaka va Department of Health kumbexana lava va nga ni vutihlamuleri bya ku va nyiketa e vaakelani kumbexana e vaakatiko ti-ambulance loko ti laveka hi nkarhi wolowo wa xihatla.

Eka mirhi ya ndhavuko a ni na ripfumelo xivangelo lexi endlaka leswaku ni nga vi na ripfumelo ngopfu eka mirhi ya ndhavuko i mhaka ya leswaku a yi kamberiwanga hi va rihanyo so u kuma leswaku yin'wani mirhi va ri ya tirha kambe eku heteleni yi hetelela yi nga tirhi nchumu minkarhi yin'wani swa endleka munhu a yi tirhisa ku ri hi ku a nga si kamberiwa e vuvabyi lebyi n'wi vavisaka so hi ku komisa ni nga vula leswaku e-e a ni pfumeli eka a ni na ripfumelo eka mirhi ya ndhavuko xivangelo hi sweleswo leswaku a yi kamberiwanga xo sungula leswaku yi kahle leswaku munhu a nga kota eku va a yi tirhisa ni ku va ku nga tiyisekiwi ngopfu leswaku ku ya tirha eka mavabyi yo karhi.

Tikhampani to tala ta migodi loko ti thola vatirhi ro sungula ta tiyiseka leswaku va dyondzisiwa hi vuhlayiseki loko va ya emugodini ku na e ti-program leti nga koho leti ti dyondzisaka e vatirhi vuhlayiseki lebyi va faneleke va byi tekela kumbe leswi va faneleke va swi tekela enhlokweni loko va ya entirhweni ku na swiambalo leswi tirhisiwaka leswi mutirhi a nga pfumeleriwiki ku va a nga nghena emugodini a nga swi ambalangi leswi endlaka leswaku munhu yalweye a kote ku va lava a sihaleleka so sweswo hinkwaswo tikhampani ti swi endla hi xikongomelo xa ku va tipfuna ya e vatirhi leswaku va hlayiseka emintirhweni yoleyo.

Emugangeni wa ka hina vanhu lava va va nga ni vutsoniwa va hloniphiwa naswona va khomiwa hi ndlela leyi kombisaka e xindzuti xivangelo hileswaku vana va kula va dyondzisiwa leswaku vanhu lavaya kumbexana vanhu lava nga ni vutsoniwa a vo ti lavela eku va vatsoniwa so swi endla leswaku loko vana va kula va swi tiva leswaku i vanhu lava faneleke va va hlonipha so dyondziso leyi vatswari va dyondzisaka vana va voho hi yo leyi va ka ni xiave eka ku va hlonipha.

Mehe ni nga tsundzuxa vavanuna emugangeni wa ka hina ni ku va tiyisekisa leswaku loko va ya va ya kamberiwa xitsongwatsongwana xa HIV a swi vuli swona leswaku i ku hela ka vutomi ene loko va teka e goza ra ku ya va ya kamberiwa i swinene hikuva swi ta va sirhelela eka vutomi bya vona va ta kuma e vutshunguri loko va kuma e vutshunguri va ta hanya e nkarhi wo leha ni ku va tiyisekisa leswaku a ku na munhu loyi a nga ta tiva hi xiyimo xa vona leswi vulaka leswaku a ku na munhu loyi a nga va hlekaka hikwalaho ka xiyimo xexo.

Vadyuhari va xanisiwa hi tindlela to tala hi xikombiso van'wani va xanisiwa hambi ku ri hi tlhelo ra masangu hi vanhu lava tshamaka na vona lava nga riki na rirhandzu va tekeriwa hambi ku ri mali ya vona ya mudende van'wani hambi ku ri ku tsoniwa eswakudya vatsoniwa.

Hambileswi me a ni pfumeli ngopfu eka ku endla e ntirho wa ku ti basisa endzhaka ka ka ka rifu kumbexana eka eka loko mufi a lahliwile mara ni twa vo tala va ku swi sivela e mavabyi kambe a ndzi tiyiseki ngopfu hi swona hikuva a hi swilo leswi ni pfumelaka eka swona eka mina endzhaku ka rifu hinkwaswo swi herile a ku na nchumu lexi xi nga ha hlaselaka e va ndyangu hikuva loko ni dyondza e rito ra xikwembu ku nga bibele ri ni byela leswaku loko mufi a fa swi herile kambe ni twa vo tala va ku nkhuvo wa ku ti basisa wu endla leswaku va nga ku nga vi ni rifu rin'wana kambe a ni tiyiseki hi swona.

Etimolweni e swihambukelo swa kona swi fanekele swi va swi funghiwile leswaku leswi swa vatsoniwa swi fakiwe e nsimbhi kumbexana e nhonga leyi va nga kotaka eku ve ni va khomelela eka yoho loko va nghena hikuva van'wani va vo u kuma leswaku va famba hi wheelchair se lo ku fakiwe nhonga kumbexana e nsimbhi va kota eku fika va khomelela yoho ivi va tshama ebotweni ra xihambukelo ivi va kote ku va lava va ti pfunaka hi ndlela yoleye ni ti-tissue ti fanekele ti va ti ri kona ku va ku ri ndhawu leyi baseke.

Tshama ni xi vona xinavetiso xa rihanyo lexi a xi vonaka xi ri mavunwa ni xi vone hi nkarhi lowuya wa COVID-19 va kombise a xikombise munhu wun'wani wa ku ondza va ku i khomiwe hi COVID-19 so i hanye a hanya a hetelela a lovile va ku loko u nga tshami mi nga tshami makaya na n'wina hi laha ku fanaka COVID-19 yi ta mi dlaya but ni ve ni swi vona swa ku a xinavetiso lexi mavunwa hikuva a swi ti komba onge vanhu lava khomiweke hi vuvabyi bya COVID-19 a va nga hanyi nkarhi wo leha hi nkarhi wolowo.

Va lava tirhaka hi swa swilamulelamhangu ni nga ku swihlawulekiso leswi ni ehleketaka leswaku i swa nkoka entirhweni wa voho i ku va va xixima e vutomi xo sungula minkarhi yin'wani u kuma leswaku munhu i ti faka enghozini swi nga fanelanga so loko va ri karhi va pfuneta i ntiyiso leswaku hi vo lava faneleke va hi pfuna loko hi langutana ni ku ve ni hi tshweriwa hi ku va ni ndzilo endhawini yo karhi kambe va fanekele va xixima vutomi bya vona ku sungula leswi vulaka leswaku va nga tiyiseka leswaku eka ndhawu leyi ni nghenaka eka yona xana yi hlayisekile xana ni ta swi kota eku huma hi ku endla tano va kombisa swo leswaku va xixima vutomi.

Ni vona onge swi bihile tanihi mutswari ku va ku nga va mehe loyi ni nga tekaka e n'wana wa mehe ni ya ni ya n'wu kunguhatisa ni ya n'wu endlisa xiboho xa kunguhatisa e n'wana wa mehe i swa ku va nga kuma i n'wana kumbexana a nga n'wu kumi ngopfungopfu loko se ni swa kui sungule timhaka ta ku rhandzana leswi hlaka leswaku tanihi mutswari ni fanekele ni ti nyika e nkarhi wa ku dyondzisa e vana va me ngopfungopfu loko va ha ri vatsongo hi timhaka ta ku rhandzana swi ta va pfuna swi tlhela swi va sirhelela leswaku va nga ti kumi va va va enghozini ya ku kuma e n'wana swi nga fanelanga ni ku va swi tiva leswaku i vanhu va njhani lava faneleke ku hlangana hi timhaka ta masangu.

Ni vona swi bihile ku va tikhemisi ti hatla ti pfala hi ku minkarhi yin'wani u kuma leswaku munhu i kuma e xiyimo xo karhi lexi lavaka leswaku a xi attend-iwa hi xihatla hi xikombiso ni tshama ni va ni xiyimo xin'wani ni ri ni hambileswi hi koho ka rihanyo kambe swi hambanile nyana katsongo ni ni timbyana leti ni ti fuyeke siku rin'wana ni vuye ni kuma leswaku yi biwa yi biwe hi nyoka so ni lava e murhi lowuya wa ku endla leswaku hambiloko yi biwe hi nyoka yi hunguta e vukarhi lebyiya bya nyoka ni ve ni ringeta eku lava etikhemisi to hambanahambana ni fonela e va tindzawulo ta swiharhi lava tirhaka va dokodela wa koho a ni zanga ni kuma e mpfuno so ehleketa loko ku ri munhu a biwe hi nyoka u fanele u kuma e murhi wolowo lowu tirhisiwaka u nga wu kumi munhu u hetelela file.

Sangoma i munhu luya wa ku thwasisiwa e vanhu luya wa ku chayela leswiya swa mancomana leswiya so e n'anga i munhu luya wa ku ve ni a nyika e vanhu mimirhi ya ku va yi va hanyisa eka swiwo swo hambanahambana yi va celela e mimirhi.

Me ni nga n'wu byela mana wa me leswaku kahle kahle loko swilo leswi nga fambisani na va doctor va xilungu kumbe vadokodela va xilungu vanhu vo lava eku n'wu dyela e mali ntsena lexi ni nga n'wu ni nga n'wu tsundzuxaka xoho i ku ya eka lava tirhaka hi swa vutshunguri ku nga ha va ku ri exibedhlele xa mfumo kumbexana eka special xo karhi dokodela wo karhi loyi ni n'wu tivaka ivi a ya langutisa e mavabyi la nga na wo leswaku va nga n'wu horisa hi ndlela yihi leswin'wani swa ku hlangana ni vanhu va ku ku nyika swiphephana va vula leswaku va ni vuswikoti bya ku horisa mavabyi ya muxakaxaka a hi ntiyiso.

Vatswari va tlanga xiphemu lexikulu ngopfu eka swakudya leswi dyiwaka hi vana va voho leswi kumbe exikolweni lexi va nga xi endlaka i ku va va kambela e swakudya leswi vana va vo va swi dyaka van'wani lava tlhariheke va endlela e vana va vona e swikhafuthini kumbexana mphako wo karhi lowu va nga ta wu dya hi nkarhi wa lunch exikolweni kumbexana wa break ya xikolo so tanihi vatswari va nga endla ma lunghiselo leswaku loko ku ri hi ku vana va vona va va nyika e mali leswaku va xava swo karhi a xikolweni va va vutisa leswaku i yini leswi va swi xavaka exikolweni ku cheka loko swi ri ni rihanyo va nga tlhela va ya cheka ni swakudya leswi swekiwaka exikolweni leswi nyikiwaka e vana ku tiyiseka leswaku xana swi na rona rihanyo.

Me hleketa leswaku a ni nge pfuki ni ye ka tin'anga ta ndhavuko leswaku ni ya kuma e vutshunguri hikuva a ni na ripfumelo ngopfu eka vo lexi ni nga xiya hileswaku vanhu vo tala va dyeriwe ngopfu timale van'wani va hetelele va lovile hi vuvabyi lebyi loko a vo ya exibedhlele hambi ku ri xa mfumo a va ta va va hanyile so a ni pfumeli ngopfu eka tin'anga ta ndhavuko.